Ee, jwale kobo ena ya rona ya Basotho ke yona e re e aparang ho bontsha re kgabe hore re Basotho. Jwale re etseditswe ha bobebe hona jwale. Ha o na le lesela, mme kobo ena ya rona re kgona ho e etsa leseleng la hao. Haebe o mme o tla apara sekhethe se nang le kobo ya seanamarena kantle ho lesela e torouweng jwalo. Ha o sa hlokeha, re apare dikobo ha ho tjhesa, re etseditswe dintho, ho be bobebe, jwale kobo re tla di apara ka mariha fela.

Ee, batjha ba kajeno ba apara di-mini skirt-e ha ba ya di-event-teng masiung, mme ke tsela e sa lokang haholo. Bosiu batho ba bang dikweta ba o shebile ka leihlo le e seng hantle. Ba bang ba batla ho beta basadi ka moaparo wa hae, o qala a re o mo kgadisitse hobane o hlahisitse di kantle. Dirope di kantle jwale o mo fa monahano o mobe motho ono. Haebe a ntsa bua le wena o apere diaparo tse ntshang letlalo kantle. Motho ha a tsamaya di-event-eng tse jwalo ha ihlomphe.

Nakong ya sejwalejwale ke bona ho le betere hore shop-o ya bo ntate e le ka thoko ya bo mme e le ka thoko. E thusa hore haebe o kena shop-ong eno o nke dintho tse tshwanetseng. Hoba ke ile ka kena shop-ong eo ho kopanetseng bo mme le bo ntate ho yona, ke a kgetha, teki e sa nepahalang e le etseditswe bomme mare nna ntate ke e nkile. Jwale, ke bona e le kgetho e ntle. Haebe ho na le lebenkele la bontate le la bo mme ke ntho e lokileng eo.

Ha ke rekela ngwana diaparo ha ke kena lebenkeleng, ke qala dieteng, ke mo rekele dieta ke ye sekipeng. Ke ba kgethele dikipa tse hantle, tse senang ditshwantsho. Ke sheba lesela le thata. Sekipa seno se se ke sa tswa mmala ha bonolo. Hoba tseno tsa bo spiderman a ke di ratesisi hantle. Hobane di-patch-e tseno tsa ditshwantsho di tswa ha bonolo. Ha o di kentse washene metjhining ya hao, o hlatswa washene.

Faboriki ya rona o o tshwanetse ho e kgetha hantle. Ba bang ha re etsa diaparo tsa setso, ba kgetha faboriki ya metjhaeneng. Jwale ke qeto e mpe e o e etsang eno. Tshwanetse o lo reka faboriki shop-ong tse turang tse tummeng hore ha o etsa seaparo sa hao sa setso, o se etse hore se o last-e matsatsi kapa dilemo o ntso apara yona, sekhete sa faboriki eno e tshwanetse hore e seke ya thunya ka pele.